Disebediswa tsena re di beha shop-ong ya Ntate Makamane, Ntate Makamane o tshepala haholo hobane ha a di behe kantle ho re di nelwe ke pula. Mme hape ho na le ntja moo ha hae e leng hore di ke be tsa tsa baka le ka mohla o le mong hore ebe mashodu a se a re a di nkile. Ha re ya hae mehlaena re di tshela ka hara plastic-nyana tjena kapa mokotlanyana wa teng o teng o tshelang dibolo, di-cone le tse ding. Hore di tle di bolokehe tse ding re di tshela ka hara mokotla tse sebediswang ha tsena tse ding di sa phomotse, tse sebediswang mabaleng a maholo. Ha huwa dipapading tsa naha.

Mefuta ya dipapadi tse teng sekolong sa ka ke bolo, netball, volleyball le basket ball, mme dipapadi tsena re di rata haholo. Bang ba sekolo ba di thabela haholo le bona. Seo nka se fetolang dipapading tsena empa ya bohlokwahlokwa ya pele ke moaparo. Hobane moaparo oo ke bone o so sebediswa dikolong tse ngata. Jwale nka thabela ha moaparo wa rona. O ka fapana le wa dikolo tse ding, mme wa ipabola haholo, wa ipeha sehlohlolong ho bontshahatse hore ke wa rona re le bang.

Mobini e ke sa mo rateng haholo ke Jessic, ha ke mo rate hobane a kile a etsa motho e mong tjena ha bohloko ka bona, a hata seeta sa hae ha bohlokwana, empa a kgona ho mo rekela se seng seo sa ntula ha bohloko pelong. Ke ne ntse ke mo rata, empa ho tloha mohlankong, ke ile ka utlwa ke ba le maikutlo a fapaneng haholo.

Papading ena ya bolo, ha o ka nkela hloko mabala a tlameha a auwe, e leng di-stadium tse ntle. Batho ba mose ba ka thabela haholo kapa ho bona bohlokwa ba hore ba tlo e bapalla kwano. Jwalo ka hoba sena ha seyo atjhe e ba bothata bo boholo hore ba katla kwano, hobane bona ba na le mabala a matle haholo. Jwale ha re ka ntlafatsa mabala a rona, ha ba no tswafa ho tla ka kwano.

Se etsang hore re ske la ra latela papadi ya cricket jwalo ka pele ke hore dibapadi tseo re ne re di latela ha di sa bapala ha jwale. Ba bang ba ile ba tsofala. Ba bang ba ile ba lomala ha nakwana, ba bang ba lemalla sa ruri. Ya ba jwale balatedi ba papadi ena ba lahla tshepo jwale ana ke a mang a mabaka a ka sehloohong, a etsang hore re ska ra latela papadi ena jwalo ka mehleng ya kgale.

Ke ka ngola dinomoro tsa eighteen plus ho bontsha hore tseno ha di no bapalwa ke bana. Mme di tla bapalwa ke batho ba baholo feela. Tseo nka di etsang hore bana ba ske ba di bapala ke hore ke bue le batswadi ba bona hore ba tle ba kgaleme, bana ka matla hore ba ske ba ba bapala dipapadi tseo tse kabang ke tsa batho ba baholo. Hobane e tla ba karolo e kgolo hore batswadi ba kgaleme bana ba bona.

Ntle le mosuwe wa ka wa mosadi papading hobane ke motho ya santsa a ntseba ho tloha ka tlelaseng. Empa jwale ha ke fihla mabaleng mane ke batla ke ipabola haholo, ka ho o bona katleho e kgolo ho nna dipapading tsena. Jwale o nkwetlisa ka thabo hobane e sentse le motho ya ratang papadi ena ya bolo.

Ke ne ke ikutlwe ke thabile haholo ke bile ke le motlotlo hoba seo se ne se sa lebellwa. E qetelletse e win-neng motsotsong wa ho qetela. Hono, ho ile hwa re thabisa haholo. Maikutlo a ka tsatsing leo a na feta a ngwana monyane, ha ntse a anya. Ha ke kgone le ho a lekanya hobane thabo ya ka ya letsatsi leo e ne e hlile e kgaphatseha.